E ntlhotlheletsa gore ke ne ke tlhoka go boloka madi a me a kwa sekolong, gore ke kgone o tsweletsa dithuto tsa me pele fa ke fetsa ka mophato wa me wa materiki.

Dikgang tse ke di utlwileng ka forex ke gore forex e e batla gore o ele kwa sekolong o thuto pele before o ka e tlhaloganya, ebile ha e bonolo e bothata thata.

banka e e leng tlhwatlhwa go tlase, e na le di-interest tse di leng kwa tlase gore e sa madi a le mantsi.

Kgwebo e e leng mo molaong ya bo matšhonisa mmuso o tlo itumela thata gonne kgwebo eo e tlo patela mo setšhabeng.

O tshwanetse go dirisa credit card-te gonne yona e siame thata, ebile ga ena metlholotlholo ebile ga ena di-interest di le tse ntsi.

go netefatsa gore dilo tsa online di tsamaya sentle, ebile a di tlise phetogo le botsotsi mo nageng ya rona.

Dumela modiri wa banka ke tlhoka tlhaloso le kitso ka go dira loan-u fa ke aga gore or-e fa ke reka ntlo, ke efeng e leng botoka e seng tlhwatlhwa godimo.

Tsala o rotloetsa gore o tlamehile go boloka madi ao sentle kwa dibankeng tse di nayang di-interest tse e le goreng di kwa godimo o kgona go iphidisa ka ona.

O tlhoka madi a go patala babereki ebile o dirisa tsa gage go dira karata ya banka ya gago.

Di ama ikonomi gonne economy e latlhegelwa ke madi a le mantsi, go ya ka nako eo ya ditlhwatlhwa tsa madi.

Fa o batla go beeletsa madi kwa bankeng go tlhokega wena, go tlhokega le gore go sign-iwe agreement-e mareng ga wena le banka.

Gonne ba tshaba go latlhegelwa ke madi a bona a ba a diretseng ka thata.

O tshwanetse go check a pele di-currency tsa kwa o yang, mme o bone gore madi a ya yang gore a exchange joang.

Ba tlhoka di-details-i tsa bona tsa dibanka le information ya bona.

Ikonomi e tlile go wa, mme dilo di tlhwatlhwa godimo.

Go tlo ba tlhaba ka botlhale, mme ba ba naya kitso e e feleletseng gore ba kgone go dira dipatlisiso le bona ba kgone go fatlhologa.

O tshwanetse go letsetsa kwa bankeng go botse gore ba e tswalele o e latlhile.

Go kopa kwa bankeng gore ba go direle go adima madi for nako e telele e patelang madi ao.

account-o e naya tšheke e diretswe for gore a dikgwebo le batho ba ba nang le madi a le mantsi.

Dilo di fetogile gonne thekenoloji a isa tshwana le dilo tsa maloba.

O tshwanetse go founela go letsetsa banka ka bonako, mme ga ba tlhalosetse diphoso tse a di dirileng.

kgotsa fa o dirisa purchase their first home, o tshwanetse gore o tlise dilo tsa gago tse tsotlhe tse le goreng di a tlhokega.

Tshwanetse go dirisa account o ya savings account-o gore madi ao a bolokege sentle.

Tshwanetse go ba le tumelano e dirileng gareng ga mongwe wa banka le modirisi wa banka.

Insurance ya me ya phitlho e duediwa madi a le two hundred, ebile e akaretsa batho ba le nne lesome robedi.

A ba e le tlhoko di-currency, mme a ba follow-e le melawana ya forex.

Go tlhokega pasa yame, ebile go ne go tlhokega le proof of resident ya go tlhalosa kwa ke dulang teng.

Mongwe le mongwe o tshwanetse go boloka madi, mongwe le mongwe o tshwanetse go ba le kitsiso ka tlhwatlhwa ya madi.

E ka thusa thata gonne bangwe bo mo lefifing ga ba tlhaloganye sepe ka tsa tiriso e.